Lesi sikhathi esiphila kuso sekune izinto ey'ningi, sekukhona nama iy'nkampani njengo-Netflix no-Showmax yebo. Uyazi ukuthi .

I-inthanethi noma ibizwa ngama-social media o-WhatsApp, no-TikTok, no-Instagram.

Ukuze sazi izindaba ezenzakalayo emhlabeni, ngoba thina sesihlezi sisemafonini asisay'buki ngisho iy'ndaba. So, ukuba nemisakazo, iy'teshi zomsakazo ey'fana noKhozi FM noVuma FM kuyasiza kakhulu.

Kuyasiza kakhulu ngoba abantu abaningi abasay'buki iy'ndaba sebehlezi besemafonini abasanendaba nje nesimo sezulu.

Ukuthi ahlukile amarutha, kukhona lawa achunywa kugesi I think ifayibha, mase kuba khona lawa okumele ukuthi uhlezi owashajile wenzele ukuthi mekuhambe ugesi mhlampe usale nakho. Kodwa futhi uma kuhambe ugesi nenethiwekhi iyahamba, angiboni ukuthi iyasiza kodwa kwesinye isikhathi mhlampe siyasiza.

Ngicabanga ukuthi ivele isindelwe ngoba basuke bebaningi abantu abasebenzisa yona ngesikhathi esisodwa. So ngivele ngicabange ukuthi nje ivele isindelwe nenethiwekhi yakhona ihambe kancane.

Eyi kungikhuthaza kakhulu ngoba kwesinye isikhathi singangingamazi umuntu, kodwa mase umbona ey'nkundleni zokuxhumana, uyasho ukuthi hawu hhayi ngiyamazi lo muntu. Futhi kubuye kusize kubo futhi abaculi ukuthi bethuthukise izingoma zabo noma lonke ithalente abalenzayo.

Ngicabanga ukuthi liqhakaze kakhulu ngoba kuqashwa abantu abasha kanjalo kanjalo.

Inzuzo zokuhlinzeka ngosizo ngezilimi zendawo. Ngicabanga ukuthi kuyasiza kakhulu ngoba akusibo bonke abantu abazi ulimu lwesiNgisi. So uma ukusakazwa, noma kusetshenziswa ulimi lo muntu, abantu bezosheshe phecelezi be-relate-e.

Ngike ngithi kungcono umuntu enze into abonayo ukuthi yamsebenzela yena, kukhona ebasebenzelayo ukuthi befunde kwi-inthanethi, abanye bakholelwe ekuthenini beye bona siqu sabo esikoleni.

Ngiphoqelekile ngampela ukuthi ngingakwazi ukuqhubeka ngifunde ngoba uma kuhamba ugesi nenethiwekhi ihamba kancane noma nayo i-Wi-Fi ivele icime. So kwesinye isikhathi ngiphoqelekile ukuthi ngiyeke noma ngiphoqelekile ukuthi ngikwazi ukuthi ngifike kubizwa uku-download-a izinto, ngenzela ukuthi uma kuhambe ugesi-ke sengiyoqhubeka nalokhu engiku-download-ile.

Kubalulekile ngoba i-inthanethi sekwaba yiyo indlela elula yokuthi sifundise nakuthi kwezinye izinto, i-inthanethi iyasiza kakhulu ngoba sekwaba nama-program amasha futhi adinga yona i-inthanethi.

Ngingaba nale nto okuthiwa i-strategy sokuthi ngingazenza kanjani izinto, ngingase ngihlele kanjani ukuthi, ngingalidlulisela kanjani ulwazi phambili, futhi ngingacacisa kanjani, ngikufingqe kanjani.

Esikhathini esiningi kuyasiza ukuthi njengoba iy'khathi yishintsha nathi sishintshe ney'khathi. Kulo mbuzo, ngingaphendula ngokuthi ngingathuthukisa kanjani uhlelo lokusebenza oludinga ukusekela izilimi eziningi zasendaweni? Kungaba khona uhlelo esengaqhamuka nalo njengabahlali basendaweni, ukuze sizokwazi ukuthi sithuthukise kanjani usekelo lolwimi lethu lwasendaweni.

Uma uzoqala endaweni entsha, kumele ubuke isimo and kubizwa ngoku-adapt-a kuyo isimo usasendaweni. Lokho kungalekelela kakhulu.